Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni komndeni ngoba uma ngabe engalibambi iqhaza ekuhleleni komndeni, izingane zigcina sezihlukumezeka futhi zilamba ngoba umndeni usuke ungenayo imali yokuthi unakekele ingane noma wondle ingane. Kanti uma ngabe ingane ihleliwe, kukancane ukuthi iphile kanzima, ilambe noma ingakwazi ukuthi ikhule kahle.

Uhulumeni angahambisa izinsiza zabantu abasebenza ngezempilo ezindaweni zasemaphandleni njengasezikoleni zakhona, amahholo omphakathi, ezindaweni laba abasebenzela khona. Ukuze bezokwazi ukuthi bafundiswe ngezindlela zokuvimbela inzalo futhi bakwazi ukuthi bathathe izinqumo ezikahle ngezimpilo zabo.

engase yenzeke uma izinyanga noma abalaphi bendabuko nodokotela besimanje bengasebenza ndawonye ekukhandeni imithi, ngibona izifo zehla, ngibona ezinye izifo ziphela ngisho ukuphela. Ngoba phela nabalaphi bendabuko bangabantu abanolwazi olunzulu futhi basebenzisa imithi engenamfakela, imithi noma amakhambi emvelo. Futhi banolwazi lokuthi kudala mangabe kwenzeka ukuthi, babesebenzisa ukuthi. Uma ngabe kwenzeke lokhu, bathathe bahlanganise bakhiphe lokhu. Uma ngabe nje bengahlangana nabodokotela besimanje, ziningi kakhulu nje izifo ezingaphela.

Izinselela abantu basemaphandleni ababhekana nazo ukuthi abakwazi ukuthola izinsiza lezi abazidingayo njengezihlalo zabakhubazekile. Uzwa uhulumeni usho ukuthi le zinto zibiza kakhulu. Bese lokho kwenza ukuthi labo abazidingayo bengakwazi ukuthi baqhubeke kahle baphile njengabanye abantu ngoba le zinto noma lezi zinsiza bengenazo.

Isiguli singingazizwa singekho kahle noma singaphili kahle uma ngabe sinokukhathazeka, noma singaqiniseki ngokwelashwa. Yingakho-ke, umuntu omelaphayo kumele ameluleke, amutshengise ukuthi uyakwazi ukuphila une-TB. Wena kumele uzivikele ngaziphi izindlela, udle kahle futhi uzivocavoce.

umuntu engimaziyo osebenzisa amakhambi noma imithi yesintu kanye nemithi yesiLungu kanye kanye. Ukubona kwami, ngibona ngathi akusizi kahle lokho ngoba uhlanganisa izinto ezimbili ezingafani futhi uma uhlanganisa lezozinto, awazi umonakalo eziwenzayo ngaphakathi kuwe noma umonakalo eziwudalayo empilweni yakho. Ngokubona kwami, angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa kokubili.

Imikhankaso yokuqwashisa umphakathi ukuze uxwayise abathengi ngemikhonyovu yezempilo, izici engizicabangelayo ukuthi uma ngabe umphakathi ungafundiswa kabanzi ngomkhonyovu, waziswe ukuthi uma ngabe uzolandela uhlu oluthile impilo yakho nawe uyifaka engcupheni. Kukhona izindawo zamahholo omphakathi abantu abangaqwashiswa kuwo, zikhona izikole. Umphakathi uyakwazi ukuthi uhlangane uhlele umhlangano. Ngakho-ke, abantu bangaxwayiseka ngemkhonyovu yezempilo.

Imitholampilo yasemaphandleni ingafakwa izinsiza ezibalulekile futhi ezibhekene nabantu abakhubazekile. Iphinde iqashe abantu abaqeqeshiwe abakwazi ukuthi baphathe abantu abakhubazekile, abantu abazimisele, abantu abakwazi ukuthi banakekele kahle abanye abantu. Khane nabantu abakhubazekile bazozizwa bephephile futhi besendaweni abangathanda ukuthi babekuyo ngoba kukhona abantu ababaphethe kahle, ababahloniphayo futhi ababanakekela ngendlela.

Ziningi izithiyo abantu abakhubazekile ababhekana nazo emtholampilo ekufinyeleleni ukuhlela umndeni. Eminye imitholampilo awunazo izinsiza zabantu abakhubazekile ukuthi bakwazi ukuthi babavikele. Nanokuthi bakwazi ukuthi basizakale phakathi emtholampilo ngoba izinsiza ezifana njengezihlalo ezinamasondo azikho. Abantu abasebenzayo abakwazi ukuthi baphathe kanjani abantu abakhubazekile, ziningi kakhulu. Abanye bagcine bengasakwazi nokuthi bahlele umndeni.

esibhedlela esigcwele ngokweqile ngibona abantu abalele phansi ngoba ayisekho indawo yokuhlala, ngizizwa kakhulu ngingekho muhle, ngishayeka umoya kube ngathi khona owenze okubi kumina. Ngoba akekho umuntu omele abhekane nale simo esibi kanjena ekubeni vele engaphathekile kahle. Ngoba umuntu uya emtholampilo ngoba engaphathekile kahle, egula, edinga usizo. Uma sengizombona elele phansi ngifikelwa usizi nomunyu lokufisa ukwenza okuhle kepha ngingenawo amandla okuthi ngenze njalo.